Ke nahana hore ho lahleha ha tjhelete bakeng sa dikgwebo tsa cricket ho fokotseha ka tlhokomelo ya setjhaba le ho phahama ka dipapadi tse ding tse charger-a tlhokomelo e bakile ho fokotseha ha papadi ya cricket. Hape, ho se be le dithuso tse ngata le mananeo a tshehetso ho ba phetwa le ho ntshetswa pele ha papadi ena, ho etsa hore batho ba sa tsebe, kapa ba sa ikutlwe ba hokane le yona jwalo ka mehleng ya kgale.

Abuti ke a o hlompha ebile ke a o tshehetsa, empa ke tshwenyehile haholo ka bophelo ba hao. Ho ba bapala ho bapala di-game ka nako e telele. Ho ama mmele le bophelo ba hao, ho hlokahala hore o je hantle, o hlape mme o iketsetse nako ya . Ke kopa hore re thehe nako e loketseng bakeng sa dipapadi le bophelo bo botle, hore o seke wa senya bophelo ba hao. Ka ho itjela ka ho bapala feela, ke batla hore o phele hantle mme ke tla dula ke le mona ho o thusa.

Ke ka ba bolella hore ba seke ba nyamaha kapa ba lahlehelwa ke tshepo. Ho atleha ho hloka mamello, boiteko le thuto e tswelang pele. Ba lokela ho iketsetsa merero e hlakileng, ba ithute ka matla. Mme ba ikemisetse ho ithuta, ho ithusa le ho amohela diphoso e le dikarolo tsa thoto. Hape ke ba kgothaletse ho batla baahi ba hlwahlwa bakeng sa thuso le tataiso, ka boikemisetso ba ka fihlella tsa bona.

Batjha, dipapadi di bohlokwa bakeng sa bophelo ba hao ka ditsela tse ngata, di thusa ho matlafatsa mmele o ruta boitlhompho, tshebedisano le boikarabelo sehlopheng. Dipapadi hape di thusa ho fokotsa kgatello ya maikutlo le ho thusa kelello hore e phele hantle. Ke kgothaletsa hore le ikopanye le dipapadi bakeng sa bophelo bo botle katleho ya bophelo ba lona ka kakaretso.

Ngwana ho ikwetlisa le bana ba bang. Ho bohlokwa hobane o ithuta ho sebetsa le batho ba bang, ho arolelana le ho hlompha maikutlo a bona. Ha o bapala le ba bang, o ithuta ho buisana, ho sebetsa sehlopheng le ho rarolla mathata ha mmoho. Sena se tla o thusa hore o be motho ya nang le bokgoni ba ho sebetsa hantle le batho ba fapaneng bophelong ba hao bohle.

Re ka etsa hore dipapadi di be monate le ho fumaneha ha bonolo ka ho hlophisana diketsahalo tsa dipapadi sekolong le metseng, ho etsa mananeho a kgothatso le ho hlahisa bareki ba dipapadi ba matla. Re ka kenya batsamaisi ba bang ba kgothatsang batjha. Re thusa ka didiriswa le sebaka se loketseng. Hape re lokela ho ruta batswadi le batjha ka melemo ya dipapadi bakeng sa bophelo bo botle le setjhaba se hlomphehang.

Bana di-game ha se ntho e mpe ka boyona, empa ho bohlokwa hore le bapale ka bohlale le lokela ho khetha di-game tse nang le dikahare tse molemo, tseo di rutang kapa di monate ntle le ho senya maikutlo a lona. Hape le seke la qeta nako e ngata haholo le bapala hobane ho bohlokwa ho ba le nako ya ho ithuta, ho robala le ho bapala dipapadi tsa mantsiboya. Lebelela hore ha ho motho a ka le qhekella kapa ho le senya ka di-game tseo. Ke batla le phele hantle ebile le sireletsehile.

Ho etsahala hore di-DJ tsa makeisheneng, di ske tsa fumana menyetla hobane hangata di hlokomoloha ke ba ngata kapa tse matla mmarakeng hape, ba bangata ba shebile di-DJ tse tsebahalang haholo, ba sa tsebe di-DJ tsa makeisheneng. Ho bohlokwa hore di-DJ tsena di itlhahise haholonyana, di iketsetse maemo a maphathephathe. Mme di kenye letsoho mekgatlong le diketsahalo tse fapaneng ho fumana menyetla.